Umehluko , umehluko obalulekile wokulinda owokuthi umndeni uma kwenzeka ukuthi usuke udinga ukuhlinzekwa ngemali yomshwalense, bese umshwalense uma uzothatha isikhathi eside uthole umndeni ususele dengwane ngandlela yokuthi abakwazi ukuwulungiselela umngcwabo ngesikhathi esisuke sifanele.

Izinto izinto ezingikhathaza kakhulu ngokufaka isicelo semali mboleko yomuzi ukuthi umuntu usuke ezithole enezinye izikweletu, mhlawumpe namabhange noma nezitolo ezithengisa impahla. Manje leyo, so, manje leyo nto isuke ibange ukuthi ibangele umuntu ukuthi ebe nezikoloto eziningi.

Ngicabanga ukuthi izinto ey'balulekile okumele uzicabange uma uthatha umshwalense wesikhashana ukuthi uma kwenzeka ukuthi kuleso sikhathi osuke usinikiwe kumshwalense , uthathe imali bese, bese uyayivala uwuvale umshwalense. Bese uma sekwenzeka ukuthi ususayidinga ngempela leyo mali awusakwazi ukuba nayo ngoba usuke usuyithathile i-short term Insurance.

Enkathini yamanje ezochwepheshe sezakwenza kwaba lula kakhulu ukumaketha ukuze uthole amakhasimende. Kwazise phela sekukhona izinto ezifana no-Facebook no-TikTok, nezinye izinkundla zokuxhumana. Uma ngingayenza i-content noma okuqukethwe ku-TikTok naku-Facebook. Ngomuntu oyedwa osuke ewaziwa, owaziwa kakhulu ngabantu futhi bemethemba loyo muntu. Loyo muntu angikhangisele izinto ezenziwa yilo mushwalense kanye nezintengo ngokuhlukahlukana kwazo.

U-Oliviwe kungaba icebo elihle ukuthi angazitholela imali mboleko kwazise phela usemdala ungummeli. Engakwazi ukuyikhokhela leyo mali azobe eyibolekile kodwa kumele u-Oliviwe abheke izinto ezifana nokuthatha imali mboleko kwesikhathi esifishane kuneminyaka engamashumi amabili ngoba kuzobe sekuyisikhathi sakhe sokuthi athathe umhlalaphansi. Manje kungangcono u-Oliviwe ukuthi athi uma ezothatha umhlalaphansi wakhe ebesazi ukuthi useqedile ukuyikhokhela leyo mali.

Ziningi izinto ezinomthelela ngokwebolekisa imali encane njengakwezomnotho uma zingayenzi kahle, kanye nokukhuphuka kwamanani, phecelezi i-inflation rate, ngoba kungagcina kubangela ukuthi umbolekisi wezezimali egcine eselahlekelwa yinzuzo, kepha iba yinzuzo uma kungenzekanga ukuthi ezomnotho zintengantenge. Uyakhona ukuthi wenze imali ngokushesha ngoba isuke ibekelwe isikhathi esifishane ukuze ikhokhelwe leyo mali.

Umuntu uma ezazi ukuthi usebenzela inkampani esuke ibhalisiwe kwezomnyango wezemisebenzi, leyo nkampani iyambhalisa umsebenzi futhi imkhokhele u-one phesenti we-UIF. Naye umsebenzi aphinde ekhiphe u-one phesenti we-UIF emholweni wakhe. Bese uma loyo msebenzi kwenzeka ukuthi uphelelwa umsebenzi uyakwazi ukuthola amaphepha azomgunyaza ukuthi ewathathe ewase emnyango wezemisebenzi ayobhalisela imali ye-UIF. Lawo maphepha yiwo azotshela azobatshela ukuthi loyo msebenzi ubekhokha noma ubengakhokhi na.

Uma ungagxila kakhulu kwi-overdraft, uzoyikhokhela ngenyanga iba leyo nto iba nomthelela omubi kakhulu. Uma usubheka izinto ezifana nokulinganisa isikweletu kwi-credit rating ngoba noma ababolekisi bezezimali sebebheka bazobona ukuthi uyahlupheka ekubhadaleni isikweletu sakho sanyanga zonke.